Ke nahana hore maikutlo a rona a fapane hobane o mong a ka re ho ya mose wa mawatle ho ka fapana ka menyetla e kgolo hobane industry ya boithabiso e ntlafetse haholo naheng tsa bo UK kapa bo Korea, ho na le ditheo technology le mmaraka o moholo.

E bonahala eka ke senya tjhelete, empa lebaka leo ke rekang data letsatsi le leng le le leng ke hobane ke leka ho laola tshebediso ya ka . Ha ke reka ka letsatsi ke tseba hore ke tla e sebedisa hantle hobane e na le moedi mme ke qoba hore e fele pele nako ya kgwedi. Hape ka dinako tse ding maemo a tjhelete a fapana ka dinako tse ding ha ke na le tjhelete e lekaneng ho reka ya kgwedi kaofela ka hona ho nka hanyane hanyane ho latela hore ke na le bokae. E boetse e nthuse ho qoba le ho sebedisa marangrang ka ho feteletseng hobane ke be ke tseba hore ke na le medi e itseng letsatsi ka leng.

Ee, Wi-Fi ya mo ke dulang teng hangata e na le moedi wa data, empa e ya lekana ho phethaha mesebetsi ya ka ya letsatsi jwalo ka ho sheba di-email, ho batla ditlhahiso le ditsong kapa ho buisana le batho. Le ha ho le jwalo, ka dinako tse ding, ha ke etsa mesebetsi e jang data e ngata jwalo ka ho sheba di-video kapa ho etsa diphetoho tse kgolo inthaneteng, data e ka feela pele letsatsi le ka feela. Ka dinako tse jwalo o tlameha ke time kapa ke ikemisetse ho data ya mahala ka hona hangata ke leke ho se fete moedi, empa ha ho hlokahala ke tlola hanyane, haholoholo haeba ke sebetsa ntho ya bohlokwa.

Ke kopa ho bua le motho a ka nthusang ka bothata ba ke kopaneng le bona mona ke rekile data ya fifty rand moo shopong ya lona, empa ha ke leka ho e kenya founung ya ka, ke fumana molaetsa o reng data eo e se e sebedisitswe ha ke e kenya, ebile ke ya e sebedisa ke maketse haholo hore e sentse e fedile. Ke kopa hore le hlahlobe taba ena hobane ehlile ke lefa tjhelete ya ka ka botlalo. Haeba re kgoneha, ke kopa hore ng le kgutlisitswe data ya ka kapa tjhelete ya ka hobane ha ke a e fumana ebile a ka fumana ne monyetla ona. Hona ho e sebedisa. E leboha ka ho mpha monyetla wa ho kenya sello sa ka ho lenna.

Ke nahana hore Artificial Intelligence e bolaya boleng ha feela motho wa rona a rata apply-a boleng ba ha kgale hobane yona e re ruta dilo sidinge tje farologaneng. Letjatji ka letjatji ng? Ke kgona ho ithuta le hore nka kgona ho nyaka thuso internet-rng ya sekolo seo ka beng o hloka thuso ka hona. Empa rena re berekisa boshedi ng le ho hlokomoloha mesebetsi ya rena. Yona e ka etsa hore re be bohlale e fela ha re ka e berekisa ka mokgwa wa maleba ya kgona ho thusa mola le mola, empa ke bona e le yona e tlong ho dira hore batho ba hlweke mesebetsi mengwa reng e tlang.

Dumelang lengolo la tletlebo ena ka lebaka la hore marangrang a kentsweng maobane ha sebetse hohang, ho ne ho bolellwa hore re tla kgona ho sebedisa marangrang ho tloha ka tjena, empa ha hona tshebeletso. Ho hang ke kopa ke le tsebise bothata bona le borarong le kapa hobane re ntse re hloka marangrang bakeng sa mosebetsi le ditlhoko tse ding tsa letsatsi le letsatsi. Nomoro ya ka ke zero seven, One, eight, three, five, nine, threen nine zero lebitso ke Constance ke lebohile.

Wi-Fi ya Setjhaba ya motse wa toropo ya heso ke ya mmuso bile phapang mahareng wa tsona tlile tse pedi, ke hore ng ya mmuso ng o kenya marangrang a Wi-Fi ho thusa baahi ba hangata bana ba sekolo mahala ka theko ya tlase tlase. Mme ya company ke mo company enang kontraka le mmuso ebile e ile ya theko ya hodimo. Nna ke Bona Accoun e le ya company hantle hobane ka ena le bogodu hoba bo minaj a ka hara re ka hare hobane tsa mahala motho mang kapa mang o kgona ho itirela boithatelo, a sebedisa yona, le re utswe tja ba bang.